Ha mmuso o ka re dipolasi tse holoholo di tla fuwa batho ba setjhaba hore ebe bona ba jalang. Nna ke bona ntho eo e ka sebetsa ene e kaba ntho e ntle haholo hoba e jala mosebetsi. Jwalo kaha re tseba hore nakong tsena tse re phelang ho tsona, mosebetsi ha se ntho e mang kapa mang a e tholang ha bobebe, jwale ke tla kgona hore ba be le sebetsa mosebetsi oo. Hape e ba fa sa ho ja hoba ho jala, ho tlisa dijo, mme ke bona hore seo se seka haholo hape le ho fokotsa ya batho ba bangata a metse naheng ka bona. Jwale nna hoya ka nna ke bona e le ntho e eo haholo so, o ka monyetla ona hore le bona .

Dumela ntate rapolasi ke mme majwe mona, e mamela hee ntate rapolasi. Re nkile qeto ya hore polasi ena ya ka e tla e kgethilwe jwalo ka polasi e tla o thusa e tla thusang eno ya lona. Jwale re itse ha re sheba tseo o no nromele tsona mona re hlokang ke tankana tsa Jwale re fatshe re di tla le thusa haholo etsang mono borapolasi, e re tla tla bekeng ya ho qetela ena ya kgwedi ena ne ke re ke o tsebise ntate.

Ke nahana hore motswako ona o buang ka ona mona o tshwana le ona o na ha ha ho etswa dikgoho hoba re a tseba hore kgoho ha o e hodisa lapeng, e nka nako e telele hore e hole ha e bapiswa le kgoho tsena tse tse hodiswang ka metjhini. Jwale ke nahana hore ke yona dikgoho tse hodiswang, motjhini moo kgoho e ho ya yona eo sebetsa jwang hore a a ntshe kgoho kahare, e ke nahana hore e sebetsa jwalo.

Taba ena e qala tjena, ho nkuwa nku nku he ho bo so ho tloswa boya bona bo ho yona nku enana, e re ha bo qeta ho tloswa, bo nkiwe boya bona, bo isiwe moo bo lo hlatsuwa teng. Ho nkiwa boya bo sa lokang moo metjhini e tla tsebang kapa kapa eng ke ba batlang ho etsa ka boya bonana.